Bagolo ba tlhoka legae la bagodi, ba tlhoka legae la bagodi ba ba fokotseng mo tlhaloganyong, ba tlhoka le lefelo la boikatiso gore ba kgone go ikatisa mmele ya bone, bagodi ba tlhoka lefelo le e leng gore fa ba batla go ya marekelong ba rekela mo go lona ba sa šitišwe ke sepe.

Ke bona go le gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa, ka gore fa mogodi e le motsadi wa gago o kgona go mo tlhokomela sentle, jaaka o itse gore o go file lerato go tloga bonnyaneng, mme ebile o kgona go itse mogodi se a se tlhokang ka bonako, o kgonang go mo neela se a se tlhokang ka bonako. Go sa tshwaneng le ge a le ko legaeng la bogodi, ko legaeng la bagodi ba bantsi, ga gonne bobebe gore ba kry-e thuso fa ba e tlhoka ka nako a ba e tlhokang ka yona.

Batho ba le bantsi ba lebetse gore motho ga a gola le tlhaloganyo ya gagwe e a gola, ka jalo o lebala dilo tse dintsi. Ka nako e nngwe, a ka nna le tlhaloganyo ya ngwana o monnyane kana a dira dilo tse di sa tlwaelegang, mme go le gantsi mogodi ga a dira dilo tse di sa tlwaelegang batho ba mo tsaya jaaka moloi, mme go sa nna jalo. Ka setso, mogodi wa tlhokomelwa a utlwelelwe, a utlwelelwe sentle ga a bua gore o kgone go tlhaloganya gore a ka nako ya buang ka yona, o buisa segodi or-e o bua jaaka motho o kileng a feta foo.

Setso se, se re ruta gore mogolo wa hlomphiwa ebile mogolo wa utlwelelwa ga bua, ka jalo seo se dira gore fa re tlhokomela batsofe, re ba tlhokomele re ntse re itse gore go na le mo re sa tshwanelang go fitlhelela teng, ka gore motho o re tshwanetse go mo tlotla. Setso se dira gore go nne thata ka nako e nngwe go thusa motsofe, ka gonne ka nako tsotlhe, o phela o batla go mo hlompha mme go nna thata gore o mo tlhokomele ka go mo hlompa, sekai ga gonne bobebe go tlhapisa mogolo o mo hlompa.

Setšhaba le lelapa di tlamela batsofe ka go ba neneketsa, ebile ba tsaya batsofe jaaka batho ba ba sa kgoneng go inaganela, mme se se fapane thata mo ditsong, ka gore mo ditsong tse dingwe batsofe ba hlomphiwa thata ebile ba utlwelela go sa kgathalesege gore motsofe o setse a kgona go itirela kapa jang.

Mo tikologong ya me, go na le legae la bagodi, legae le go tlhokomelwang bagodi. Ke magae a le mantsi a e leng gore a diretswe go tlhokomela bagodi mo tikologong ya me, ebile go na le legae le bagodi ba jalwang merogo, mme ba fiwe merogo fa merogo e le e nonofile.

Lefelo le ke le itseng le le thusang bagodi ke Pholo Modi Wa Setšhaba, lefelo lena bagodi ga ba nne kwa go lona, badiri ba lefelo lena ba tsamaya mo motseng ba batla bagodi, ba ba tlhapisa, ba ba apeela, ba ba tlela merogo le maungo, ba dira ka bojotlhe gore bagodi ba, ba nne le dijo, ba nne le diaparo tse di phepa ebile ba nne mo ntlung e phepa ka nako yotlhe.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe, ke thulaganyo e e siameng e ka thusang setšhaba le batsofe ba rona. Bothata ke gore, dithulaganyo tse di ntseng jaana, go le gantsi rona ba re nnang mo motseselegae ga di re fitlhelele, rona batho ba ba nnang mo motseselegae dithulaganyo tse re di utlwela fela ganke di re fitlhelela, so go ka nna botoka ga puso e ka dira ka bojotlhe gore le rona batho ba ba nnang ko metseselegaeng, re fitlhelelwe ka dithulaganyo tse dintseng jalo.

Madi a bagolo a phenšene a siame thata ebile a siametse bagodi, fela fa e le gore bagodi ga ba tshwanele ke go simolola go reka dijo ka o na, fela ga e le gore madi a na a dirisiwa mo mogoding fela, madi a na a siame. Ka gore mo nakong tse dingwe, o kry-a e le gore mogodi o tshwanela ke go fepa ba lelapa ka madi a na a phenšene, fa entse jalo madi a na ga a lekane mogodi, ga a lekane ditlhokwa tsa mogodi.

Go na le ditheo tse di beilweng go ka thusa batho ba ba batlang go tlhokomela bagodi, batho ba ba batlang go dira legae la bagodi. Mme motho o tshwanetse go dira dipatlisiso gore a kgone go itse gore ke lefapha le feng le a tshwanetseng go ya kwa go lona go batla thuso, mme fa a fitlha kwa go lona a be a na le dintlha tsotlhe tsa go tlhalosa gore maikaelelo a gagwe ke eng, ke go direla bagodi eng, gore a kgone go bona madi a phenšene go tlhokomela bagodi.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama ba lelapa ka go ba thusa, go le gantsi phenšene e, e dirisetswa ditlhokwa tsa batho botlhe mo lapeng go le gantsi. O fitlhela motsofe a nna le bana, ditlogolo tsa gagwe, mme madi a na a phenšene e le ona a a thusang gore ba kgone go fepa ditlogolo le bana ba gagwe mo lapeng. Madi a na a phenšene a thusa le bona batsofe ka nako ya ge ba ya bookelong le ka melemo a ba e tlhokang 'tsatsi ka letsatsi.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a marataro, ke akanya gore go fitlheletswe dingwaga tsena ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ga ba fitlha mo dingwageng tsena ba tsaya phenšene, batho ba le bantsi ga ba fitlha mo dingwageng tsena ga ba sa bereka ko meberekong ba ba golola, ka jalo puso ya bona gore ga ba fitlha mo dingwageng itse, ga kwa mmerekong ba mo golola e be puso e mo thusa ka phenšene.